Ndicinga ukuba kubalulekile uba indlela ukutya kwesiNtu ekuphekwa ngayo kubhalwe phaa phantsi kwenzele uba ezomfundiso ibe zimfundiso ezihlala zihleli kuba izinto ezingabhalwa phaa phantsi kuye kube nzima uba abantu bazigcine okanye bazenze ngelu hlobo bekumele uba zenziwa ngalo.

Ixanduva loodade iba kukupheka ukutya oku kuzawutyiwa ngumkhwetha nokuqinisekisa ukuba zonke izinto umkhwetha azifunayo uyazifumana, ofana neengubo nezinye izinto.

Ziye zibe khona iingxabano kuba kaloku kudityaniswa amalungu osapho amabini. Abanye bangafuna umtshato enzeke ngendlela wabo nabanye bafune ngokunjalo. Umzekelo, abathile abakulomyeni bathi bafuna indawo ethile uba umtshato wenzelwe kuwo abanye bathi hayi mayenzelwe endaweni ethile. Ziba ninzi iingxabano ke ezinjalo, kufana ke nokukhutshwa kwemali, abanye abantu bangafuni ukuncedisa, njalo njalo.

Ewe, bavumelekile ngokuba kaloku umkhwetha ezinye ezinto uye azifundise kwaba bantu bangasondelelanga naye, kodwa ke kubalulekile ukuba bagadwe kwenzele bangenzi izinto eziphuma ecaleni okanye eziza kufaka umkhwetha engozini.

NguSakhe, ngubhuti apha kum, igama lakhe uyalilandela kakhulu ngoba ke ngumntu osoloko eqinisekisa ukuba izinto zosapho ziyenzeka, yonke into edingekayo uyaqinisekisa ukuba iyafumaneka kwaye iyenzeka. Kungakho ndithi ke uyalilandela igama lakhe, kuba igama lakhe lithi Sakhe.

Ndingamxelela ukuba maninzi amalungiselelo ekufuneka enziwe xa umntu ebheka esuthwini ngako ke kufuneka imali enintsi, akuphelelanga ekuthengeni iimpahla qha. Funeka kuthengwe ukutya, kufuneka kuthengwe utywala, zininzi nje izinto efuneka zithengiwe. Kufuneka kubhatalwe abantu, loo uza kolusa nalo uzawugada umntana. Ngako ke xa efuna iimpahla makavele atsho azothengelwa iimpahla.

Into ebangela ukuba isiko lokwaluka lingenzeki kakuhle okanye kusweleke abantwana kukuba kukho, kukho abantu abalenzayo eli siko bangamelanga bayalenza, abantu abolusa abantwana ngaphandle kwamaphepha. Loo nto ke iye ibangele abantwana basweleke. Kwaye nokunganikwa abantwana amanzi ngokwaneleyo, iyabangela uba imizimba yabo yome, loo nto ibangele uba bangakwazi ukuphila. Enye into kukuphathwa kakubi kwabakhwetha, kubalulekile uba abakhwetha bagadwe kuqinisekiswe uba yonke into yenziwa kakuhle.

USibonda ngumntu ke ogadileyo ukuba iindawo zengingqi zihamba, zihamba kakuhle na. Xa kukho ezo ngxaki zithile iba nguSibonda waloo ndawo oye ahambe ayobika ezo ngxaki zifuna ulungiswa apho elalini enkosini. Inkosi ke ihambise ke phambilli zonke iingxaki zelali izise kubantu bakarhulumente esebenzisana nabo.

Kukukhathalela indawo ohlala kuyo, ube khona kwizinto ezidibene nezinto ezemidlalo zabantwana, zonke izinto ezichaphazela ulutsha. Kwaye kaloku ulutsha lilo elinekamva elizawushiyeka kwezi elizawushiyeka ekuhlaleni, ngoko ke kubalulekile uba lube yinxalenye yezinto ezenzekayo okanye izigqibo ezenzekayo apho kuloo ndawo luhlala kuyo.

Amalungu osapho aye angaboni ngasolinye kwizinto ezininzi, abanye bafune izinto ezahlukeneyo kwezi zifunwa ngabanye abantu. Umzekelo, indawo apho kuzongcwatyelwa khona, ibhokisi, izinto emazithengwe for ukuba kutyiwe, ziba ninzi mani izinto ezixabanisayo. Nemali iyaxabanisa, uba makukhutshwe malini, abanye abantu bangafuni ukhupha imali. Iba zizinto ke ezininzi ezifana nezo ezibangela uba kuxatyanwe xa kulungiselelwa for umngcwabo.